Ke tshenyeletsa go rutiwa ga, di computer-ra, mme go sa tlhole go diriswa wa kgale wa diboto.

Mafaratlhatlha a boitapološo e leng, YouTube, le blog-o, mme thata le Facebook.

Go na le seabe se ntsi thata, ka gonne go anamisa dikgang mo inthanete e feleletsa e fitlhetse le batho ba ba kgakala thata mme.

Lebaka e ka tswa e le gore ba dirisa mafaratlhatlha go ka bua le ditsala, le batho ba ba kgakala le mme ke yone e e dirang gore ba feleletse ba lebeletse megala ya bone.

O ne o le monnye gaholo, mme network ya teng e sa tshwara sentle le tshupetso ya teng e sa tlhagise bogolo.

Ke okeditse thata mo thutapuong mme ga ba sa itse go kwala ka mekwalo e e tletseng, ba fokoditse mokwalo, bangwe ba dirisa di-emoji, e leng tsone go supa le go gatelela bokao.

Bontsi ba feleleditse ba latlhegelwa ke ditiro ka gonne bangwe ba ne ba bereka kwa makwalodikgang, ga ba sa tlhole ba dira ka gonne go dirisiwa digital-e.

jaaka dibaesekopo di ile bofellong, go dirisiwa thata di-cell founu, megalayaletheka le di-laptop-o go ka lebelelwa di-movie.

Fa o reka data, o e reka ka airtime e nna bonolo, e nna ntsi thata go tshwana le fa o reka data kwa shopong.

Ke Google-e , Facebook-u, le tse dingwe tsa mafaratlhatlha a boitapoloso tse di ka go itsiseng ka boseng tsa Aforika Borwa.

Dikgang tse di seng boammaaruri di ile di a oketsega thata ka gonne batho ba tlalatlatsa dikgang tse di seng boammaaruri bonolo.

Go nnile bonolo thata go ka bona le go kwala mmino ka potlako fela ko ntle ga go reka.

Go nna bonolo thata ka go ka bona thuto ka thekenoloji e ya gona jaanong, mme tsile go dira bangwe ba kgone go ithutela le kwa magaeng.

Data o ka e tsenya ka go e reka kwa lebenkeleng go na le dinomoro tse di kwetsweng o ka di tsenya wa bona data.

Go le gantsi mo lefelong le ke dulang mo go lone, o ka fitlhelela Wi-Fi ya mahala ko ntle ga go duela mo mafelong a mantsi thata a a puso e leng tliliniki le le dikolo tse di gaufinyana.

Go na le nngwe ya di settings mo difounung mo magaleng le mo thelebišeneng e bitswang parental lock-o e thibeletsang bana gore ba sa fitlhella ditiragatso tse di rileng.

Di baka mathata gape di ba senyetsa le madi, ba na le go utlwela le gore ba ye ko diphenšeneng gore be go bona madi kgante letsatsi la bona ha se le fitlhe.

Ga ke mongwe wa bone ka gonne kgale ke na tswa mo satellite-eng eo, ke dirisa digital-e e leng di-Showmax le Netflix jalo le jalo.

Nna thotse thata tshedimosetso e batho ba bonang le lefatshe ka le bona ka gonne ba kgona go fitlhelela le ditori tse di kgakala le naga ya rona mme le ba media ba kgona go tlhagisa di-product-e tsa bona ba advertis-a mo go tsone.

Megala e ya matheka network e sokodisa, nako nngwe ga o kgone le go utlwa gore founu e ntse e lela bona fela o fetilwe ke ke mogala.